Imithangala yamadamu amakhulu izokukghona ukuqalana namatjhuguluko wobujamo bezulobu.

Iinthelo ziyamsiza umuntu mayelana nokuphila. Nakadla iinthelo ukghona ukuvikeleka emagulweni amanengi angase amphathe. Ngamanye amagama ngihlathulula ukuthi ukudla iinthelo ezifana njengama-apula, amabhanana, ama-orentji kanye nezinye iinthelo ozaziko ziqinisa amasotja womuntu loyo begodu ipilwakhe ihlala ikarisa ngaso soke isikhathi ngombana amasotja womzimba womuntu loyo akghona ukulwa nokugula okungase kufune ukumphatha. Ukudla iinthelo ezinjalo zenza umuntu ahlale akarisa ngaso soke isikhathi njengombana sengivezile ngombana akaphathwa magulo athile ngitjho namagulo angasabonakala amakhulu ngitjho nalawamancani akamphathi nokumphatha.

Yivithamini C.

damu akghona ukumumatha amanzi wokuthelelela isikhathi eside kutlhogeka urhulumende namkha kutlhogeka bonyana kwenzwe amalungiselelo wokuthi kwakhiwe amadamu lana enziwa ngezenke bangasenzi amadamu la abawakha ngesamende namkha ngehlabathi ngombana ekukhambeni kwesikhathi amadamu la enziwe ngehlabathi agcine sele abanombharaso atjengise khona ukuthi sele athoma ukonakala la wenzeke ngiwo azokwenza ukuthi amanzi amumatheke isikhathi eside sokuthelelele ngitjho nanyana izenke lelo kulidamu lakade.

Kulungile bonyana amaqhegu namkha abantu esele bakhulile njengamaqhegu neenlukazi badle iinthelo qobe langa ngombana iinthelo zizobasiza bona bakheke, bakghone ukwakheka amasotja wabo womzimba akghone ukwakheka. Njengombana basele baluphele manengi amagulo angase afune ukubahlasela, ukudla iinthelo kuzobenza bonyana amasotja wabo ahlale akulungele ukulwa nanyana ngisiphi isifo namkha amagulo okungase afune ukubaphatha begodu azokwenzela ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uliqhegu namkha usilukazi sihlale simafulufulu ngaso soke isikhathi ngebanga lokudli iinthelo qobe langa.

Abasebenzi bemaplasini kufanele babhadelwe ngelanga.

Abasebenzi abasebenza emaplasini akukafaneli basebenze ngamalanga wokuphumula ngombana malanga la abawasebenzisela namkha abazokukghona ukuphumula ngawo. Ngakho-ke ngiyalandula bona basebenze ngamalanga wokuphumula abasebenzi abasebenza emaplasini.

Imiphakathi yemaplasini elimako ingazuza khulu emikhiqizweni yabo nayingathengisa ngaphetjheya ngombana ingakghona ukwenza imali enengi leyo ephezulu engekhe bakghone ukuyenza ngapha ngeSewula Afrikha begodu kungabavulela amathuba amanengi wokuthi bangasazithola ngaphasi kwabantu abanganamsebenzi wokuziphilisa.

Amakgonofundwa angaphathwa namkha angafaka ngemayunivesithi aphethelene nezokulima yifundo efana njenge-agriculture ngombana ifundo leyo ngiyo ezobasiza namkha ezokufundisa abafundi abafuna ukulima namkha ukuba balimi nasele bafuna imisebenzi namkha abafuna ukuphatha amaplasi wokulima ngiyo i-agriculture.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrikha kwaphela ziinthelo namkha sithelo lesi esibizwa ngokuthi mrula nesinye godu isithelo esibizwa ngokuthi ipremu ngilezo iinthelo ezingafumaneki kwezinye iinarha ngaphandle kwangeSewula Afrikha.

Ezinye iindlela zokufumana amanzi wokuthelelela amasimu amakhulu kilesi somiso esirhageleko, kusebenzisa amanzi wezulu. Ngakho-ke kufanele bona sibekelele lokha nakuna izulu, enye indlela kukuthi singafaka amapetsi, ababhorako sibhoreni ukuze sikghone ukufumana amanzi esingawasebenzisa bona sithelelele.

Ukutlhayela kwamanzi kubaqeda khulu amandla abalimi ngombana nabatjale iinthelo namkha imirorho nawunganamanzi kwenza zoke izinto abazitjalileko zife, so ngalokho umlimi uphela amandla wokuthi angasalimi njengombana kunganamanzi.

Imirorho eyandise ukutjala ehlobo mirorho efana njengekhabitjhi, amabhedrudi, ikherotsi, amazambani, begodu ngezinye iinkhathi nespinatjhi ngezinye iinthelo

Kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe langa ngombana iinthelo zizokuqinisa amasotja wabo, njengombana kubentwana kanengi nasiqala inani labentwana abahlaselwa mgomani lande khulu. Ngakho-ke ukudla iinthelo kwabo qobe langa kuzobasiza bona kwehlise izinga labantwana abaphathwa mgomani njengombana amasotjabo womzimba aqinile azokwazi ukuhlasela namkha alwe namagulo afuna ukubahlasela, ngokudla iinthelo kwabo kuzobenza bona bahlale bamafulufulu ngaso soke isikhathi.

Ucabanga bona kulungile bona abantwana badle iinthelo qobe lilanga, hlathulula.

Umengu sithelo esitholakala emthini. Sithelo esinombala ohlaza ngaphandle nesingakavuthwa kodwana nasivuthiweko siba sithelo esinombala, osarulani. Kuhlekuhle imengu le ihlukahlukene ngombana eminye imengu ingavuthwa kodwana ingabi nombala osarulani, ibe nombala othileko kuzokuya ngokuthi umengu loyo mumengu obumbeke ngendlela yiphi. Umengu lo ngaphakathi uba nengongo ekulu ingongo leyo ayidliwa uyawumunya umengu lo, uwurhame, uwulumalume ube nentambo onande uzidla.

Nasitjheja zefundo urhulumende kufanele alethe amahlelo azokuthuthukisa abalimi abasakhasako. Ngikhuluma ngamahlelo afana njengokuthi, amahlelo afana njengama-agriculture azokufundisa abalimi bonyana kutjaliwa ngasiphi isikhathi, bonyana isithelo esithileko sikghone ukukhula ngendlela efaneleko. Esizobafundisa bonyana nawuzakuba mlimi kufanele ulime ehlabathini enjani begodu ukuze ihlabathi uyithole sele seyivuthiwe kutlhogeka bona uyenzeni wena nawumlimi. So ngendlela leyo namkha amahlelo lawo ngiwo angaba nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni abalimi abasakhasako bona kutjalwa njani.

Abasebenzi kufanele babanikele amalanga amabili okunguMgqibelo noSonto.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela ekhaya nakanendawanyana esezingeni namkha ekufanele bona atjale. Iye, angakghona ukutjala njengokuthi mhlambe indawo yakhe ivalekile, nakungasinjalo athome ngokokuvala afake amanede ukuze avikela izinto zakhe. Emakhaya sihlala neenkukhu inede leyo ingavikela bona ikukhu ingaboni ngaphakathi namkha ingathinti lokho esele umuntu akutjalileko ekhaya, angatjalela ngitjho nangesikotlelwaneni esingasasebenziko.

Awa, akukaphephi bona abasebenzi basebenze nakuna izulu.

Imirorho mirorho leyo etjalwako nayo, ngezinye iinkhathi eminye imirorho yakhona iba nemibala ehlaza tlapa kodwana yona imirorho ihlukile kuneenthelo ngombana umrorho namkha imirorho ayifani neenthelo endleleni yokuthi angekhe wayidla namkha sayidla ingakaphekwa kodwana kutlhogeka bona iphekwe bona ikulungele ukudliwa. Ngokuhlukileko kuneenthelo, iinthelo siyazidla noma zingakaphekwa so imirorho iyahluka kuba namakhabitjhi, ispinatjhi, ibhedrudi zoke lezinto zidliwa sele seziphekiwe.

Iimvande ezisemakhaya zidlala indima ekulu ngombana zenza bona abantu abasemakhaya bakghone ukutjala, ukulima ngendlela abangakghona ngazo. Begodu kuba lula ngombana akutlhogeki bona babhadele iindawo kodwana ziimvande ezisemakhaya begodu ngezinye iinkhathi kubalula lokha nakunamanzi bakghone ukusebenzisa amanzi lawo bona bathelelele lokho ebakutjalileko.

Iye, ukubhora kungasiza khulu ekutlhayeleni amanzi ngombana ukubhora kuzokudosa amanzi esele angaphasi komhlaba.

Umuntu ongadli umrorho umzimba wakhe awuqaleki ngombana uba namagulo amhlaselako ngebanga lokuthi amasotja wakhe womzimba akakaqini begodu umuntu loyo uba ngathi utlhoga ipilo ngombana uthoma ukonda hayi ukuba silenda ngokwemvelo kodwana uwondiswa kutlhoga imirorho emzimbeni.

Amanzi wemadamini wangekhethu akakahlanzeki kungakho nasele sesiselile amanzi la sigcina sele siphathwa mathumbu. Ukuphathwa kwethu kwamathumbu litshwayo elitjengisa khona ukuthi nakumamanzi la abuya emadamini akakahlanzeki.

Umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu ebalimini, uthathelwa khulu ehloko ezweni lethu ngombana kubenza ukuthi nabo abantu labo batlhoge ukudla abangakudla, ngemva kokuthi amatjhuguluko wobujamo abange umonakalo omumbi.